intlonipho ebantwini abadala, kubonisa imbeko uba ungathwali endlini. Ndingamcacisela nditsho ndithi, kukubonisa imbeko umntu makothule angathwali apha endlini.

Njengendlela engantlanga ngoba kaloku ootata bangoku into abayenzayo iibhlukhwe zabo ezinye ziyaminca, ezinye zimfitshane azibonakalisi njengabantu banesidima, azisenayo laa ntlobo yesidima. Umntu ngoku angacaci noba ngumtana noba ulutsha na okanye kwicala labantu abadala.

Sinefuthe elibi kakhulu ngoba kaloku bayafinyeza ixesha elininji. Abandilisekanga futhi ke abahloniphekanga ngoba kaloku banxiba iinto izinto eziveza umzimba yabo ngaphandle, ufike amabele angaphandle, imilenze ingaphandle. Loo nto ayibonisi bumama obo, ayibonisi bumama buhloniphekileyo.

Ndingakhetha umcimbi apho ndiza kunxiba khona umbhaco wam okhethekileyo, onyatheliswe kakuhle, omde ofika ezantsi kwamadolo. Isikitshane esiza kogquma iingalo namabele, ndibukeke njengomntu wakwaXhosa ondilisekileyo nohloniphekileyo.

Otshatileyo esakhe isinxibo sihluke ngokuba funeka abe nayo nento yokogquma apha ngaphezulu emagxeni, anxibe into eza kogquma amagxa. Kanti ke intombi noba ingantyinga yona ibethe ngelokhwe yodwa ayinabungozi.

Eyona ndlela ibalulekileyo yomntu ongumama yokunxiba kwimicimbi nakweminye iminyhadala kukunxiba iimpahla zesiNtu, abanye ke yimibhaco, kushiyane abanye ibe ngamajeremane. Ilokhwe ende eza kogquma amadolo, engapha kwamadolo kanye nesikipha esiza kogquma iingalo namabele. Koko kukubonisa ukuhlonipha kwaXhosa.

Uba apha endlini uqononondiswe umthetho kwikhaya ngalinye ukuba xa kukho umcimbi othile endlini makunxitywe ngolu hlobo, xa kukho into ethile endlini makunxitywe olu hlobo. Into iqala phaa ekhaya. Xa ndinoqala sibeke umthetho ube ngqoqo phayana endlini wonke umntu awulandele kulapho yonke into ingasoze ilibaleke lula, ikwazi bonke bazokwazi ukulandela imithetho yekhaya.

kakhulu into kubana usazi isiduko sakho ukwazi uzoyazi imvelaphi yakho, uzokwazi ukuba ulunga kwabaphathi na, uphantsi kwabaphi na abaXhosa njengoba amaXhosa ohlukile kukho abaThembu kukho amaMpondo kukho nabeHlubi. Ngoko ke xa uzazi uyakwazi ukuzilanda, uyayazi inkcubeko yakho, uyayazi uba ungowaphi, uyazazi uba ungena kweliphi icala.

Awulahlekanga naxa usebenzisa isiduko sakulo mamakho, ingakumbi xa umamakho notatakho bengakhange batshate. Loo nto ithetha ukuba wena ungumntana wentombi okanye xa ungakhange uhlawulwe ngabantu bakulotatakho wena uphantsi kulomamakho, ungumntanentombi. Ungowakulomamakho, awunguyanga owakuloo mzi wakulotatakho uthile.

Mna ndingathi into ebangela abantwana bangakwazi ukuhlonipha abantu abadala abanye babantu abadala abakwazi uhlonipha abantwana. Abanye abantu abadala baye bakwazi uthi xa bebona umntana babone umntu omdala, umntu angafanele ukuba angathandana naye umntana okanye angancumisna naye. Loo nto ke nakomphi na umntana iyamenza ukuba aphulukane nembeko ngoba kaloku wala uba wena mntu umdala umbone eyintanga yakho uba ungathandana naye, naye uzibona eyintanga yakho. Esinye isizathu ndingathi abanye abantu abadala abanayo imbeko, umntu akuze ngendlela engeyiyo ugqiba alindele uba wena kafuneke uphendule into eyiyo kodwa yena mntu mdala kuqala engakhange akunike imbeko kodwa ayilindele uba mayize kuye.

Kuyaxhomekeka kwiziduko zakho okanye kuyaxhomekeka kumlando lowo wakho kuba singabantu abasuka kwiingcambu ezahlukeneyo. Loo nto ke iye ixhomekeke apha kuni uba uzalana kwenu kuphela phi ngokuhamba, ngokweziduko zenu mhlawumbi. Kuye kuxhomekeke apho, andinakuthi yinto efanayo.